Dibanka di tla sekaseka di bone gore a na sekolo seo se tlo kgona go patala sekoloto se ba lakatsa go se fumana kwa bankeng.

Dilo tse e sekasekiwa ke gore a na motho o o batlang go kry-a sekoloto sa karata a o tla kgona go patela sekoloto seo a motho o a dira mo a letseno le a tla kgonang go patala sekoloto seo.

Histori ya gago ya go adima madi e botlhokwa thata gore banka ba kgone go bona gore a na wa kgona go patala dikoloto tsa gago. Mme a o kgona go di patala ka nako.

Go sa nne le nnete ga o ya kwa bankeng o kopa thuso ya ditšhelete or thuso ya madi. Go sa patale ka nako dikoloto tsa gago ke gona bothata bo wena o tle o one le banka ka gore ga o sa tle o kgona go ba patala o ba tsenya mo mathateng.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melao ya go tsaya karata ya sekoloto. Ka gore ga ntse go ya ga o batle go sianela mathata o sainele madi wa kgona go a patala mafelong a kgwedi. Mme go botlhokwa thata go bala melao eo le go e tlhaloganya le go bona sentle gore o e tsenya mo tumalanong fa le banka eo.

Go ithuta ka kitso tsa madi di ka thusa batho e le ruri gore ba kgone go etsa ditšhwetso tse di siameng. Fa ba batla karata ya sekoloto mme ba se ke ba itsenya mo mathateng ba itse gore ba tlhaloganya gore kgwedi le kgwedi sekoloto tšhwanetse se patalwe gore motho a seka tsena mo mathateng.

Dilo tse di tsewang tsia ke banka gore e kgone o dumela go neya motho gore lloto ke gore ba simolola ba batlisise gore a na motho o a dira le gore a na motho o aka kgona go tsaya sekoloto a se patale kgwedi ka kgwedi. Morokotso o banka o ka yang fa o neya batho sekoloto ke gore ba kry-a interest mo tšheleteng eo ba e adimileng .

Overdraft facility ga ke itse gore e dira yang ga ke na kitso ka yone sentle.

Ke interest ke yone e banka e tsayang kgwedi ka kgwedi ba e adimile motho .

Dituelo tsa go patela interest ke yone e banka e dirisang ga ba adima batho madi, mme dituelo tseno di ka fokodiwa gore mongwe a kgone go patela.

Go fumana di-sponsor-a ke yone tsela e ka dirisang gore e fokotse madi a batho ba a adimileng, mme e ba thuse gore ba kgone .

Fa o le motho o batla o tsaya loeto, mme o kgona go ka patala loan-o e tswang kwa bankeng o go tsaya madi. O ka ya kwa bankeng wa lo tsaya madi o itse gore o tla kgona go a patala mme ko bankeng ba tlodisa gore a na o ka kgona a o a dira. Mme le gore o tsamaya lobaka lo lo ka bolo kana kang. Mme go tla tsaya beke kapa tse pedi gore ba go lokisetsa madi a gago mme ba gonne ona a gobatsa o tsaya loeto le ba lelapa la gago.

Forex ga ke e tlhaloganye gore e dira yang ke e bona mo mafaratlhatlheng wa inthaneteng gore o kare batho go invest-wa ditšhelete, madi mo mokgatlhong sele mme ba emele gole mme ba patale madi a bone.